Umshwalense ubaluleke kakhulu esikhathini samanje ngoba ubufa-ke into efika noma inini, kunoma yimuphi umndeni futhi kunoma ubani so ukuba nomshwalense kuyasiza lokho. Kungathi uma sekukhona okwenzakalayo noma kudlula ilunga lomndeni emhlabeni engasazi ukuthi nizomngcwatsha kanjani ngoba esikhathini samanje futhi umngcwabo uyabiza. Zonke izinto ziyabiza ezemingcwabo ngesikhathini samanje awukhethi ukusho ukuthi kufika kumuphi umndleni ukufika futhi wonke umuntu esuke ezingazelele. So, umshwalense ubaluleke kakhulu noma yiluphi uhlobo lomshwalense umshwalense womngcwabo noma. Umshwalense wempilo nawo uyasiza ukuthi abasuke ebesisele bekhone ukuphila eminyakeni elandelayo, uma sengasekho lo osuke mhlampe kade ebheka umndeni. So, umshwalense nje ubaluleke kakhulu.

Kubalulekile-ke ukubala umbhalo omfushane womshwalense ngoba kuvimbela ukuthi abantu bengasale bexabana mawusungasekho wena mnikazi wekhaya, bengasale sebebanga izinto ungabelanga, bagcine belwa, abanye bagcina ngakho ukubulalana.

Ngiyabona kungcono kakhulu uma amabhange enza njalo ngoba abantu banokusebenzisa imali ngendlela engamamukelekile, esebenzise imali engenasidingo. Omunye ukuthole ukuthi udla iy'dakamizwa noma ungathi uphuzu utshwala, engagcina esesebenzisa imali ngendlela engalunganga ngenxa yokuthi ungaphansi kwalesi simo akusona sophuzo.

Ukubolekisa ngemali komashonisa akulunganga khozi iphesenti labo lijwayele ukuhamba kakhulu phezulu, futhi akukho semthethweni ngoba akukho la okusayinwa khona umuntu mayeboleka imali. So, engagcina eyiboleka engayikhokhi kwaleyo mali osuke omboleka yona.

Ngicabanga ukuthi ukuboleka ukulokhu ukufaka isicelo semali masungasasebenzi kumele kube yinto eyenzeka othomathikhali khozi kusuke sekuvela vele ukuthi awusasebenzi, kumasisitimu kusuke sekuvela ukuthi awusasebenzi. So, kumele imali ingene othomathikhali yokuthi awusasebenzi, ungalokhu ugqigqa okunye kuze kuphele unyaka imali ungayitholanga, ulokhu ugqigqa ufuna u-aplayela imali.

Ngicabanga ukuthi kukahle ukuthi ukhokhe inkokhelo kuqala ngaphambi kokukhokhe inzalo, ngoba lokho kwenza ukuthi inzalo yakho inganyuki kakhulu.

Ngicabanga ukuthi lezo mali zihlanganisa i-VAT.

Ngicabanga ukuthi ukuthi umuntu aboleke imali ngoba nakhu kumphoqa, kunesimo esiphuthumayo esenza adinge imali, angaboleki nje imali ngoba nakhu uyakhwalifaya ukuthi ayithole.

Kungaba kanzima kakhulu kuthina esikhula manje ngoba kudala phela angithi, imali yayifakwa kwimvilophi ithunyelwe ngeposi kulowo muntu esendaweni yasemaphandleni. Kungaba nzima kakhulu thina esesikhule ngey'khathi zethekhinoloji ukuthi sijwayele lolo hlobo, nanokuthi-ke imali futhi ingafika ngesinye isikhathi, utholukuthi iyakuphuthuma kulo muntu osuke umfakela leyo mali ngaleso sikhathi.

Ngicabanga ukuthi kungangisiza kakhulu ngoba ngingakhona ukubhalansisa imali, ngingathathi imali ngoba nakhu ngazi ukuthi ikhona, ngithathe imali ngoba nakhu kunesidingo.

Into akangayibheka ukuthi lowo muntu usemthethweni yini ukuthi angabolekisa ngemali nanokuthi akasona yini isigebengu ngoba abanye abayizigebengu. Nifuke nivumelane ngenzalo thizeni, iphinde ishintshe futhi inyuke inyanga nenyanga.

Ungaya emahhovisi alapho ebesebenza khona usheke ukuthi imali yakhe ibidonsa kangakanani, nanokuthi ile osuke uyitholile iyona ngempela yini okumele uyithole.

Anginalo ulwazi oluningi ngamabhange ne-overdraft yakhona.

I-compound interest yinzalo esuke ihlanganisiwe kanye nemali osuke uyiboleke ekuqaleni, kuhlanganise nenzalo yalowo mali osuke usuyenzile.

Uhlelo lomngcwabo lusiza kakhulu ngoba ukufa kufika noma ngasiphi isikhathi so, ukuba nohlelo lomngcwabo kuyasiza kakhulu makwenzeka kubakhona okufikayo. Ungangeni eyikweletini zeyimali ukuze ukhone ukungcwaba loyo osuke ehambile emhlabeni.